Nakuba uphenyo lutshengisa ukuthi ifoni yokuqala ngqa yabakhona ngo-eighteen forty-nine isuka e-Italy, umlisa owayebizwa ngokuthiwa u-Antonio Meucci wuye owaqala ifoni yokuqala. Kuze kube yimanje kuhambe kakhulu elokhu eshintsha ngaso sonke isikhathi ebangcono kakhulu indlela amafoni asebenza ngayo kuze kube imanje. Sesifike ezingeni lokusebenzisa omakhalekhukhwini abahle kakhulu ngoba umuntu usumthola nananoma isiphi isikhathi, nananoma inini, nanokuba ulaphi la ekhona. Akusaphoqelekile ukuthi umuntu abe sekhaya ukuze umthole efonini.

Ubhuti wami ngingamusiza ngokuthi ngazi ukuthi iluphi uhlobo lomculo alukhokhonzile. Ngokomzekelo uma ubhuti wami ekhonze i-hip hop ngizobe sengingena ku-inthanethi ngibheke izingoma ze-hip hop azithandayo. Mase siyazi-download-a efonini yakhe zilandelane ngohlu ngendlela azithande ngayo. Kuye ngokuthi zizolandelana i-hour lonke noma u-two hours. Lezo zingoma-ke izona ezizomsiza ekutheni ngesikhathi esejiima, esejimini axhume ifoni yakhe kuma-earphone, abeke ama-earphone akhe endlebeni yakhe, alalele umculo awuthandayo. Lokho kuzomsiza ekutheni ingqondo yakhe isuke ebunzimeni bokuthi iyajima ilalele lo mculo omnandi osemadlebeni akhe.

Mzukulu, ngifisa ungifakele izingoma ezizongichithisa isizungu ngalesi ngisekhaya ngingedwa ukuze ekuseni uma ngivuka ngihambe ngiye engadini ngizidlalele zona, ngiyazithanda mntanami izingoma zokholo. Ngicela ungifakele-ke la efonini yami, izingoma zokholo. Ifoni yami ngizobe ngiyifake ekhukhwini ngesikhathi ngisebenza kanzima engadini, ngizilalelele lo mculo noma sengiphumula ntambama sengilele emva kosuku olude kade ngisebenza ngizidlalelele zona futhi lezi ngoma zingithobe kahle ukuze ngikwazi ukulala ngokuthula, ngilalele izingoma engizithandayo ezidumisa uNkulunkulu.

Uma ifilimu ikhuluma ngabantu ababili abathandanayo abashadile, ngizobe sengidlala izingoma ezimnandi zothando ze-RNB nezihambelana nayo leyo hlelo leli abadlali abalidlalayo la bantu ababili abayimbanqwana noma abashadile. Ngizobe sengidlala izingoma ze-RNB ezimnandi ezichaza, uthando.

Ukusebenza usebenzele endaweni kungaba nenselelo enkulu kakhulu ngoba kumele ngaso sonke isikhathi uma uqala kunendaba osebenza ngayo noma ekumele ukhulume ngayo, kumele ucabangele abantu abathintekayo nokuthi wazi ukuthi labo bantu abathintekayo ukhuluma kanjani ngabo awukhulumi yini ngendlela ezoba limaza. Uphinde futhi ucabangele nokuthi wena uhlala khona la endaweni ukulimala kwabo akuzujika yini bona bafune ukukuhlasela baziphindisele kumele izindaba zomphakathi uziphathe ngokuhlakanipha nangobuciko noma ngabe zinhle noma kungaba zimbi, kumele uziqaphele indlela oziphatha ngayo.

Mngani, bengifisa ukuthi sikwazi ukukhuluma, siqhamuke nezindlela esingaxhumana ngayo nosomabhizinisi bendawo, sibasize ekutheni bakhangise amabhizinisi abo la emsakazweni. Lokho kuzobasiza ekutheni bakwazi ukufinyelela kubantu abaningi bedayisa imikhiqizo yabo. Loko kuzokwandisa ibhizinisi labo futhi kuzonyusa umnotho endaweni ukusiza omabhizinisi abasebancane. Sikwazi nokukhuluma ngemali abazoyisebenzisa ukuze bakhangise imali. Siqiniseke ukuthi imali abazokwazi ukuyimela ingabi phezulu kakhulu. Kuzobasiza kakhulu loko ukukhulisa amabhizinisi abo.